Ndi thaidzo dza uri u wana uri fhethu ha hone ndi kule na hune vha dzula hone ende vhabebi vhavho a vha na tshelede kana a vha na zwifhinga nga nṱhani ha uri vha teyo u vha vha khou ya zwikoloni vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi ya zwikoloni zwa zwine vha zwi ita after zwikolo.

U siya zwiṅwe zwiga murahu u fana na goḽufu, goḽufu i ya ḓura ende u a wana uri ṱhamusi u na dzangalelo ḽo u vha kha huno mutambo ende a u koni u swikelela nga nṱhani ha dzimbadelo.

Ehe! Ngauri vhagudiswa vha vha na dzangalelo ḽihulu ḽa u kunda vhaṅwe vhagudiswa vha tshiṅwe tshikolo u fhiriswa na musi vha tshi khou tamba nga vhone vhaṋe henefho tshikoloni.

U fana na u kona u langa tshifhinga tshawu sa murangaphanḓa ndi tea u vha muthu ane nda kona u langa tshifhinga ende muthu ono u tamba mitambo u a kona u langa tshifhinga ngori nga nthani hori u a kono u ḓivha uri a tshi bva tshikoloni u kho teyo u ya mitamboni ha dovha ha vha uri u kho tea u ita dzi tshiṅwahaya so u teyo u vha muthu ane a kona u langa tshifhinga tshawe.

Mitambo ino fana na mufuvha ye ya vha i tshi tambiwa nga maanḓesa dzi khifini yo vha i tshi kona u ṱanganya vhakalaha na musi vho dzula vha tshi kho ḓi nwela mahafhe.

Ni kono u guda uri kha vhutshilo a ni nga dzulela u wana zwiṅwe na zwiṅwe zwine na zwi ṱoḓa hu na zwiṅwe zwine ni ḓo zwi ṱoḓa na si zwi wane na musi ni tshi khou zwi ṱoḓa na musi ni tshi kona.

Zwi ṱuṱuwedza uri na vhana vhaṱuku vhane vha khou sedza dzangalelo ḽo dzhia buḓo ḽa zwa mitambo vha kono u ṱuṱuwedzeya uri vha nga ya kule nga mitambo ya bola.

Musi thimu ya lushaka lwanga i tshi wina kha maṅwe makhaulatshee a muṅwe ṅwaha nda pfha uri vho ri ita vhathu ngauri ḽifhasi ḽothe ḽi vha ḽi kho bvuma nga yeneyi thimu.

Zwi humbudza zwine ndavha nazwo ndi zwa musi ri tshi to ṱuwa nga basi ritshi kho to bva ri tshikoloni ro takala ri tshi kho ya mitamboni ritshi kho imba na nḓila yoṱhe.

Ndi bvelele dzoṱhe dza Afurika Tshipembe nṋe ndi vhona uri vho zwi fara ende vho fara ngo u khwaṱhisa u itela u ri mvelele i sa xele.

Tshi dzhenelela ṅwaha muṅwe na muṅwe vhana vha thoma u ita mitambo hanefha tshikoloni vha kono u ṱuwa vha ṱaṱisana na vha zwiṅwe zwikolo ṅwaha muṅwe na muṅwe.

Ndi nga khwinisa zwi zwi zwishumiswa zwa u fana na mitambo yo no tonga ya hockey, ya golf ngauri a si vhathu vhanzhi vhane vha dzhenelela ende hu na ṱhoḓeya ya vhathu.

A si kanzhi ndi tshi vhona mbekanyamushumo ya mitambo dzi tshi khou tikedziwa nga nga nga muvhuso sa zwezwo tshiṅwe tshifhinga mara a si kanzhi.

Nṋe ndi takalela mitambo ya u ṱavhanya zwezwiḽa vhathu vha tshi kho gidima vhaṅwe vha tshi kho vhidzelela vha nnḓa zwi a nyanyula badi ende zwi ya mvumvusa.

Nṋe ndi vhona u nga ri vho ḓi isa phanḓa na na mabindu avho hezwiḽa ho tovha u to kunguwedza uri vha kono u wana vha vhathu vhanzhi vhene vha nga ḓa hanefho.

Zwi to bva khori vha gayi hu na huṅwe kha mu kha kha kha maṅwe mavuṋdu ane na to zwivhona uri ha vha vhathu vha kho wana thikhedzo ngori vha a kono u tamba mitambo ino fana na ya dzi thenisi.

Lu vha vhuyedza nga uri hezwi Vho ḓa zwi amba uri na mabindu avho a ḓo ḓivha ya khoya phanḓa ngori vha ḓovha vha kho renga hanefho vha tshi khou u ita khunguwedzo.

Vhege iṅwe na iṅwe nga migivhela nga nṱhani ha uri vhukati ha vhege ndi vha ndi mushumoni mara nga migivhela ndi a kona uri ndi ṱalele dzi bola dza dza dza milenzhe na dzi bola dza zwanḓa.

Zwi ya thusa zwi thusa na khamphani uri i kono u bvelela i kono u vha i khou ḓi anḓafhadza i khou ita khunguwedzo nga u ṋea thikhedzo kha zwa mitambo.

Zwo ita uri huvhe na phambano u kono u guda nga dzi tshenzhemo dza vhaṅwe vhathu wa kono u ḓivha zwithu zwine vha ṱangana nazwo kha vhutshilo.

Nṋe ndi funa thimu ya Kaizer Chiefs ndi kale ndi tshi funa u to bva ndi tshe muṱuku ndi tshi tevhelela nga nṱhani ha uri malume wanga vho vha vha tshi funa yone.

Vhuendelamashango vhu a ḓala ngauri vhathu vha kono u vhona uri hu na khonadzeo yo kona u ḓa wa kona u dzula wa kona u wana zwithu zwoṱhe zwine vha vha kho ṱoḓa hanefho u fana vhudzulo.

Ndi vhuleme ho u fana na uri muthu ha pfhi ha swikeleli kana ha ngo teya like ha ngo teya u nga nṱhani ha uri ha shumi kana hana history ya u koloda tshelede.

Vhukoni hu vha hu hone mara hu vha hu khou to konḓa tshenzhemo na uri muthu a kono u wana tshikhala tsho sumbedza vhukoni hawu hoṱhe.

Vha teyo ḓi ṋea tshifhinga vha songo ḓi fhelela mbilu ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi to gudiwa ende tshiṅwe na tshiṅwe muthu u to tshi fhaṱa ubva kha fhasi.

Nṋe ndo no wana pfufho ya u gidima ndo vha ndi tshi gidima badi ndi tshe muṱuku ndi khaḓivha tshikoloni ra ri tshi thoma u gidima tshikoloni ra ṱuwa ra ṱuwa ra yo ṱaṱisana na vhaṅwe vha zwiṅwe zwikolo ra kono u dovha ra ya kha ridzhisi.

Vha nga dzulela u ṱuṱuwedza vhana vha ṱuṱuwedze vhana nangwe ṅwana a tshi nga u kho baleliwa vha mu ṱuṱuwedze uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe muthu u to tshi guda ahuna muthu ane a bebiwa a tshi ḓivha zwithu zwoṱhe.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u teyo u dzulela u dzhenelela tshifhinga tshoṱhe muvhuso u teyo u dzula u dzhenelela na vhathu vha lushaka hanefho hune ra dzula hone vha teyo dzhenelela kha vhukoni ha vhana vhashu ngori zwi dzhia muvhundu woṱhe u alusa ṅwana.

Ho vha na mveledziso nnzhisa kha mabindu vhathu vhanzhi vho thoma mabindu ngori shango ḽoṱhe lovha ḽo ḓa South Africa ḽo ḓo u pembela na riṋe so ho vha na mveledziso nnzhi kha ikonomi yashu.

Ee zwi thusa uri vha vhe kule na vhugevhenga ngauri arali ṅwana a vhuya tshikoloni a ṱuwa a ya mitamboni ahuna uri u ḓo wana tshifhinga tsho u vha na na na na u amba nga ha vhugevhenga na vhaṅwe vhathu vhane vha vha kho ita vhugevhenga kana vha mu ṱuṱuwedza vhugevhenga ngori naye u ḓo vha o neta a tshi neta a ṱuwa a ya hayani u yo eḓela.

Ndi ṱhuṱhuwedzo ya u kona u vhona uri ri dzulela u ṱola mishumo yavho tshifhinga tshoṱhe ngauri vhana a vha na vhuḓifhinduleli ha uri ezwi zwithu ndi khou itela nṋe muṋe so ri tea u dzulela u ṱola uri mishumo ya tshikolo vha kho ita naa.

Ndi humbula musi muṅwe ṅwana o vhaisala ende vhaṅwe vha vha tshi kho ṱoḓa uri hu isiwe phanḓa na u tamba bola hoḽa muswa a ri ri nga si ise phanḓa na u tamba bola hu na munwe muthu o vhaisalaho hovha vhuḓifhinduleli ho dzhia uri kha ri thomo u ita zwa vhuthu ri hangwe nga ha mitambo mitambo ndi ya ndeme mara na riṋe sa vhathu ri kha ḓivha vha ndeme.

Hu ḓo vha na vhathu vhane vha ḓo tea uya haningei stadium vha ya vha rengisa zwiḽiwa, mitshelo na mini zwezwo havha na vhathu vha dzi thekhisi havha na vhathu vha dzi goloi vha ḓo thusaleya.

Ndi ya uri arali muṅwe muthu thi vha vha vha tshi kho pandamedzana ene a swaṱa muṅwe, arali muthu a vha a kho ḓo mutswaṱa nda tumba ha ngo tea u ntswaṱa.

A thi vhoni na iṅwe nḓila ndi vhona uri muvhuso wone une kha u tou fha vhatambi vha bola arali vha thimu ya bola i si na zwi zwine ya nga shumisa kha vha fhiwe nga muvhuso.

Ndi stadium, stadium vha tambela hone mitambo vhaṅwe vha na mara vha ḓi tambela mitambo yavho badani arali vha sa tu to vha na dzi tshomedzo dzo to pfhi mini.

Ndi a funa u bambela mara a thi koni u bambela ndi ḓi to panga milenzhe u fana na maṅwe ma Afurika ane a to panga milenzhe.

Mitambo ino fana na hockey, hockey i tambiwa nga makhuwa na dzi ragabi dzedzi na dzo dzi tambiwa nga makhuwa vha a ḓi tamba nyana vhathu vhatswu ma ra hhay a zwi ngo to ḓala.

A thi vha ḓivhi vhatambi vha thenisi mara heyi programm yori ndi songo amba madzina a vhathu a vhukuma ndi vha ndi sa ḓivhi uri ndi kho tea uri mini.

A thi ḓivhi hu na milayo ngauri ndi mitambo ya sialala ine a yongo ṅwaliswa fhethu, milayo a thikholwi uri nga shuma.

Nṋe ndo vha tshi funa mutambo wa bola ya zwanḓa, ngauri nda ndi tshi takalela u tovha ndi kho to ṱalela a thi muthu wa we nda tamba mitambo mara nda tshi takalela u tou ṱalela ndi khou tzhemelela vhatambi.

Ndi fhethu hunzhi hune havha na na ho dzharaṱeliwa havha hu na midavhi minzhi midavhi ya thenisi, midavhi ya bola ya zwanḓa, midavhi ya bola ya milenzhe.

Nṋe a thina thimu ya bola ine nda i tevhelela ngauri a thi to vha na dzangalelo nga u tou raloho ḽa mitambo ya bola ya milenzhe.

Itumeleni Khune ndi mutambi wo makone wo gavha bola kha thimu ya kaizer chiefs, ndi ene muthu ane ndi nga ri ndi ya mu ḓivha nga nnḓani ha hezwo a thi to ḓivhesa vhatambi vha bola.

Ee, ndi iṅwe nḓila ya u fhaṱa vhukonani ngori nga nnḓa ha u tori muthu a bvele nnḓa a yo rwiwa nga muya zwi a konḓa arali a soko ṱangana vhathu vhane a dzhena navho tshikolo.

Nṋe ndi dzulela u tamba dzi game dzanga kha internet na zwino hanefha ndi a ḓivha ndi kho tamba iṅwe, a thi tu vha na na na tovha na tshifhinga tshine nda tou ndi dzulela u tamba ḓuvha na ḓuvha ndi dzula ndi kho tamba.

Ndi na tshenzhemo ya vhuḓi mara dzi to bva kha uri ndi game dzi fhio dzine dza tambiwa nga mitshini a thi todzi kona nga u to ralo.

Ngauri u tea u ita tshiṅwe na tshiṅwe uri hu kone u vha na tshelede ine yavha i kho dzhena ngauri vhutshilo ha ṋamusi vhuya a ḓura, arali na sa to shuma no to ḓi imisela a zwi nga iti.

Ndi vhona zwi songo tsha tou ḓalesa zwo pfhumbudza vhana nga zwa mitambo nga nṱhani ha uri vhana vhanzhi na vhabebi vhanzhi vhono ḓi sedzesa kha zwithu zwa pfhunzo na musi a tshi vhuya tshikoloni uvha a kho ya kha dziṅwe dzi kiḽasi dza extra.

U wana muvhili wa vhuḓi uri na mutakalo ngauri u vha a khou ita nyonyoloso ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe muvhili wavho u ḓo dzula u na mutakalo tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Mutambo wo fana na thenisi uya ntakadza ngori ni vha ni kho gidima ni tshi ya hangei ni tshi hangei ni tshi gavha, ee zwivha zwi kho ita uri ni tea nyonyoloso hu vha hu na u gidima nga ngomu.

Ndi a funa zwa u dzhaiva ndi ndoṱhe nda ḓi wana ndi khou dzhaiva ndo ima phanḓa ha tshivhoni zwi ngita uri ndi ṱu ndi ḓi mvumvuse ende ndi pfha uri ndi kho exercise nga kha iṅwe nḓila.

Ee, ndi vhona ungari hu na phambano ngauri kanzhisa vhana vha mahayani vha tamba fhethu hune a hu ngo to lugela u tamba tshiṅwe tshifhinga na wana vha khou tambela dzi badani, so milayo ya ya mudavhi vha nga si tu i ḓivha yoṱhe ngori avha practice khayo.

A thi i ḓivhi na CFA, CAF a thi ḓivhi a thi nga si vhe na thimu i ne ndi nga ri ndi a i feiva ngauri a thi ḓivhi.

Uri muvhili wanu u ḓowele u mover ende zwi ita uri ni vhe na mutakalo ni sa soko dzulela u vha na malwadze na masole anu a muvhili a khwaṱhe u itela u ni tsireledza kha malwadze.

Huna luṅwe luimbo lwo no pfi mbevha mbevha luno amba nga ha mbevha hu tshi kho ambiwa nga mbevha u ri ya ḽa zwithu zwine a zwi ngo tea u ḽiwa ngo ralo ngo ralo.

Zwi thusa u ita nyonyoloso, nyonyoloso dzine dza thusa uri muvhili wa muthu u dzule wo takala ende a si ṱavhanye a kegula.

Hu na muṅwe mutambo wa no pfhi bawling, zwezwiḽa ni kho posa naho ni vha ni khou ita nyonyoloso dza zwanḓa.

Ndi luṅwe lungano lwendo vhuya nda vhudzwa nga makhadzi wanga lu no pfi ri ya vhuhweni vha tshi kho yo u mala.